Ukuqinisekisa ukubandakanywa ezinhlelweni zezemidlalo zezikole, izikole kufanele zinikeze izinketho ezihlukahlukene, njengemidlalo eguquguqukayo nezinhlelo ezingaqhudelani. Ukuze zihlinzekele izithakazelo ezihlukahlukene, amakhono namakhono, ukusebenzisa izinqubomgomo zokunganqunywa, ukuqoqana okusekelwe kwamakhono kanye nokugcizelela ubuciko bezemidlalo. Nakho kungakhuthaza ukubamba iqhaza nokuzijabulisa. ukwengeza ukuhlinzeka ngabaqeqeshi abaqeqeshiwe, nezindawo ezifinyeleleka kalula kungasekela abafundi abanamakhono ahlukahlukene. Ekugcineni kwakhiwe izinhlelo zemidlalo ezikhuthaza ukubandakanywa, ukuhlukahlukana kanye nokusebenza ngokomzimba kwabo bonke abafundi.

Ezemidlalo zingaba ithuluzi elinamandla lokufundisa amakhono empilo njengokuziphatha, ubuholi nokuxhumana. Ngezindawo ezihlelekile kanye nokubeka imigomo, abasubathi bathuthukisa ukuzithiba nokubekezela. Imidlalo yeqembu iphinde ikhuthaze amakhono obuholi ngezindima zikakaputeni, ukuqeqeshwa kanye nokuthatha izinqumo. Ukwengeza ukusebenzisana kweqembu kudinga ukuxhumana okuphumelelayo, ukufundisa abasubathi, ukuziveza ngokucacile futhi basebenze ngokubambisana ekufezeni umgomo ofanayo.

Ukusungula ubambiswano phakathi kukahulumeni, izikole, nezinhlangano zezemidlalo kubalulekile ekudaleni umthelela ohlala njalo omuhle ovela kumcimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe. Ohulumeni bangabambisana ekuthuthukisweni kwengqalasizinda, ezokuphepha kanye nokuhlinzekwa kwezidingonqangi. Kuyilapho izikole zingakhuthaza imfundo yezemidlalo nokuzibandakanya komphakathi. Izinhlangano zezemidlalo zingahlinzeka ngobucwepheshe, izinsiza, namathuba okuxhumana okuqinisekisa umcimbi oyimpumelelo, futhi ozinzile.

Njengelunga lekomiti, ukubhekana nenkinga yehholo elishisiwe kudinga ukuzwelana, ukuqonda nokuzibophezela ekutholeni izixazululo. Lokhu kubandakanya ukugxeka udlame, ukuhlangana nababambe iqhaza, ukuphenya izimfuno nokuhlola ingqalasizinda ekhona. Ukusebenzisana neziphathimandla zendawo, ukuthola uxhaso nokuthuthukisa isiphakamiso nakho kubalulekile. Ukubuyekezwa okuvamile ukubonisana nomphakathi nokubeka izinto obala, kuqinisekisa ukubandakanyeka komphakathi nokuziphendulela. Izinhlaka ezibalulekile ongazithinta zihlanganisa uhulumeni wasekhaya, izinhlangano zezemidlalo, amaqembu omphakathi, nabatshali zimali abazimele ukuze bahlole amathuba okuxhasa ngemali, futhi bakhe inkundla yezemidlalo entsha.

Umqondo we-Aurora Arena, uyisigaba sobuciko ekwakhiweni okuqanjwe kabusha okuxutshwa ngaphandle komthungo. Ukuvumelana kwemvelo, ukugxila kwabalandeli, ukuzibandakanya komphakathi ngokuhlanganisa ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, ukuzizwisa okujulile nezici eziqhubekayo. Le nkundla izobeka izinga elisha le zindawo zemidlalo.

Ukwethula ikilabhu ye-eSport esikoleni esiphakeme kungaba indlela enhle yokuhlinzeka abafundi ngamathuba amasha. Ukubhekana nokukhathazeka isikole singagqamisa izinzuzo zemfundo, njengokuthuthukiswa kwamakhono e-eSTEM. Amakhono athuthukisiwe ukuqonda kanye nokusebenzisana okuthuthukisiwe kokuxhumana. Ukwengeza isikole singagcizelela izinzuzo zomphakathi okuhlanganisa ukwakhiwa komphakathi, indawo ebandakanya wonke umuntu, kanye nokuncintisana kokufundisa, kanye nezemidlalo. Ngaphezu kwalokho, isikole singakhombisi amathuba emisebenzi nawokufunda atholakala embonini ekhulayo ye-eSport. Ngokwethula lezi zinzuzo, isikole singakhombisa ukubaluleka kwe-eSport club, futhi sibhekane nokukhathazeka okufana okuvela kubazali nothisha.